Ba lokela ho sebedisana mmoho jwalo ka setjhaba. Mabapi le tlhokomelo le kgodiso ya dijalo tseo tse ahetsweng setjhaba. Mme ha ba lokela ho nka dijalo tseo ba isang matlung a bona, mme tse ding ba isa dimmarakeng ho rekisa. Dijalo tseo di etseditswe setjhaba. Ho mmeng di lokela ho fuwa batho ba setjhaba. Eseng hore di isa mmarakeng di lo rekiswa kapa di isiwe matlung a bona ba le batho ba ba le nosi. Di lokela ho hanelwa batho ba setjhaba ba le ka ofela ka ho lekana.

Dumela monghadi. Ke dumela monghadi, hore o fumane ditjhelete tsa hao tsa tsa UIF o hloka hore o tle le tokomane ya hao e leng yona ID. O tle le bank statement ya hao. O re tlela le yona proof of address. O bo tla le ditokomane tsa mosebeletsi wa hao, o hloka hore o tle le di-payslip tse tshelela tsa ho qetela tsa hao. O re ke nahana ke tsona feela .

Sena se bakwa ke hore mobu ho na le mefuta e mengata ya mobu. Mme o fumana hore molemi o ile a jala sejalo sa hae dintlheng tseo tse ding tse leng hore mobu wa teng ha o a lokela hore o ka jala. Ho mmeng o lokela ho hlahloba mobu pele a ka jala. Mme a lekole hore mobu oo o loketse hore o ka jala na. Ho mmeng o hloka hape hore a a hlwekise tulo ya hae. Ho mmeng a etse hore mobu o be o matlafetse ka dintho tse kareng di-fertiliser.

Ee, ke na le tsebo. Sefate sa matekwane se na le mosebetsi o mongata mme se thusa mmele ka tsela tse ngata tse fapaneng. Re na le meriana e entseng ya mo tsona sefate sena sa matekwane. Ho mmeng ke pheko e bonojana le ha o tshwerwe ke yona ke sona sefuba. O kgona hore o bedise sona sefate sena sa matekwane ho mmeng onwe mme sefuba sa hao se a se a phekoleha. Sefate sa matekwane se sebetsa jwalo ka pheko mmeleng wa rona. Se thusa hape le ho hodisa meriri ya rona ka tsela e nepahetseng. Sefate sa matekwane se na le ditshebetso tse ngata tse nka di hlokang mmeleng wa rona.

Ke ka lebaka la hore masimong ho ho etsuwa mosebetsi o boima. Ho mmeng ho hlokahala matla a ho kuka dintho tseo tsa moo tse boima tseo. Ho mmeng bo mme ba kekebe ba kgoba ba le kgono eo ya hore ba phahamise dintho tseo kapa hona ho kuka ntho tseo tse boima-boima tseo.

Ho itjalla dijalo ho a hlokahala ho mmeng ho bohlokwa hobaneng ho o bolokela tjhelete. Re hloka ho itjalla dijalo tsa rona hobaneng di se di ka di tla ba le ditheko tse hodimo mabenkeleng. Ho mmeng ha re itjalla tsona, re tla boloka ditjhelete tsa rona. Mme re hloka ho tseba ho jala ka lebaka la hore dintho dintho di se di nyoloha ditheko tsa teng. Ho mmeng ha re itjalla, re ilemela, re tla kgona hore re nne re be le dijo ka tlung.

Dihwai di lokela ho dula di ntse di lekola bophelo ba mobu kgafetsa kgafetsa. Haholoholo ha e ba o tle o ntse a lokisetsa ho tlo jala ka yona nako eo. O lokela ho lekola mobu mohlomong habedi kapo hararo pele a ka jala dijalo tsa hae.

Dikolong tsa rona ba re swetsa ka ho se rute bana ka ho etsa dintho tsa matsoho. Ho mmeng sena sa hore bana sekolong ba rutwa ka temo empa ha ba etswisi diteko tsa matsoho. Se bakwa ke ho hloka di dintho tse lokileng tse nepahetseng tsa hore bana ba ka kgona ho jala. Kapa hona ho etswa ke hona ho ho etswa ke modulasetulo kapa yona principal ya sekolo hore ba seke ba kgona ho etsa jwalo.

Ee, ke bona e lokile. Hobaneng diphatsa tsa tsena tsa lefutso di sebediswa ho na ho re thusa ho bolaya dikokwanahloko. Mme di re thusa hore re je dijo tse bolokehileng tse setla, tse sa tlo re kudisa.

Re ka etsetsa batjha program e tla ba ruta ho ka tsa temo. Hobaneng temo e se e le bohlokwa haholo matsatsing a ka sheno. O ke ke wa fumana dijo ka theko e lokileng hobane ditheko tsa dijo se di le hodimo ka ha temo ha ho bobebe ho re ho lemuwe dijo tsa temo di se di le nyane. Di a shota di re lekaneng ka ofela. Ho mmeng re hloka ho ruta batjha ba rona ba matsatsing a ka sheno hore ba tsebe ho itemela dijo tse tla kgona ho ba qhoba bophelo bo bolelele kapa yona nako e telele.

Boemo ba rona ba mahodimo bo se bo fetohile ka matla. Ke ka lebaka la mokgwa oo rona re itshwereng ka teng re le batho. Batho ba tjhesa dintho tse etsang hore tikolohong ya rona e seke ya kgona ho fumana evaporates yona evaporation kapa tsona di tlameha tse loketseng hore dipula di ne. Ho mmeng ho na le bothata bona ba soil erosion bo phedisang balemi ka thata. Sena se bakwa ke yona nthwena ya hore difate di ho ho seuwa difate. Ho mmeng mobu ha o sa kgona ho tshireletsa ho tshireletseha mabapi le dikgohola kapa ona metsi ano ama haholoholo a tla feta le le ona. Ho mmeng seo se qosa hore balemi ba sa le ka yona soil erosion e ba phedisang ka thata mabapi le taba tsa bona tsa ho lema dijalo.

Tlhokomelo ya mobu wa ka, ke tla etsa hore mobu o pentuwe. Ho mmeng o tshele metsi o dule o le mongobo. Mme hape o tla hloka di-fertiliser tse tsa tlameha bo hore di tshelwe kgafetsa kgafetsa ka mehla le matsatsi. Hore mobu o dule o le o le mofuthu kapa ona mongobo oo hore ha dijalo di fitlha di kgone ho di jaleha hantle.

Re le basebetsi ba mona polasing. Re kopana le bothata ba hore batho ba tla ba tlo utswa poone ha e se e sentse e lokile e le bonojana. Ho mmeng ha nako e ntse eya. Re ba le bothata ba ho tiisa poone ena ka hore e hlokahala hore e lo etsa dintho tse kareng di phofo kapa tsona dintho tseo tse ding tse jowang. Jwale bothata ba rona ba ho lema poone ke bona bo hore re fumana hore poone ena ya rona ha e so ha ya butswa ka tsela e tshwanang. O fumana mona e e butsuwe hanyane mane, e se e butsuwe e le bonojana empa mane pelenyana mane e thata ka lebaka la mobu oo ro sebedisang o fapafapaneng.

Rapolasi a ka etsa bo nnete ba hore diphoofolo ha di fihle mobung oo o loketseng ho tla jala. Ho mmeng a hlokomele mobu wa hae ka ho dula a o entse hore o be mongobo hore o seke wa tsamaya le moya kapa ona metsi. A hlokomele mobu ka ho o fa di ka o tshela ka di-fertiliser tse loketseng, tse tla etsang hore mobu o dule o le mongobo kapa ona o le motenya ka tsela eo ya hore o tla ba o loketse dijalo.

Dumelang monghadi, ke ne ke kopa ho bona sebaka sa tulo eo ya polasi ya lona. Hobaneng re le lefapha la monana re ne re batla ho tlo tjheka mokoti wa metsi. E leng yona e ho tla drill-a mokoti mono. So re ne re kopa ho bona re kgone ho tla kgetha sebaka se loketseng moo re tla tla re tla tjhepa teng, re etse mokoti teng.